Ke akanya hore ditlhokwa tse di kwa godimo tsa thata di na le seabe se segolo mo botlhoka tiro ka ditsela tse di latelang, go tokafatsa bokgoni jwa go tseya ditshwetso, go oketsa bokgoni jwa tlhamo le thulaganyo, go tokafatsa ditlhopho tsa botlhe, go dirisa data go feto ditiriso tsa tshenyegelo ditsela tsa tiri .

Ke data-ra e feng ke e dirisang?, ke dirisa data-ra e e khethileng mo tirong ya me, data e e amana le go ithuta, go ithuta, le go thusa ka ditlhopho le dipotso tse di tshwanang le tseo o mpotsang tsona. Bokae le sebaka, data e ke rekang ka moneelo kgotsa ka thulaganyo ya mahala go ya ka mofuto le bokgoni jwa yone. E dira yang?, e thusa go tlhama dikarabo tse di nepagetseng, go sekaseka maikutlo a dipotso, le go oketsa bokgoni jwa go thusa mo ditirong tse di farologaneng.

Tlhwatlhwa ya data e ke e rekileng mo khwedi e e fitileng, ke rekile data ya dipatlisiso tsa thuto le data ya temothuo e e amanang le dikopo le dikarabo, ke dirisitse lobaka la beke tse di mmalwa go dira ditlhopho le go sekaseka tshedimosetso, le go thusa mo diphetong tse tshwanang le tse o di botsang. Fa motho a batla go reka data o tshwanetse go lebelela bolong le tlhotlhwa , tshebetso le botsogo, mefuta ya tshedimosetso le di tshenyegelo.

Data e dirisa go latela ditlhopho, dipatlisiso le dikarabo tse di tlhokegang kgwedi yotlhe, ga gona letsatsi le khetlhehileng mo kgweding, goa kgone gore e tsene ka nako e e tshwanetseng fa go tlhoka data kgotsa fa go simolola tiriso e e oketsegileng, ka yalo data e e lekanyeditsweng e dirisa , ka boikokobetso go ya go tlhokega, e boloka tshedimoseho e le phepa ebile e khona leo tshegedisa tshwetso tse di nepagetseng.

Ke akanya hore thekenoloji ya five G e tla fetola tsela e re dirisang tshedimosetso ya mogala ka ditsela tse di latelang, lebelo le le oketsegileng la inthanete, latso e e kwa godimo ya tshedimosetso, go tshegetsa didiriswa tse di botlhale, madirelo a a tla tswelang mosala thata ke kgatelopelo eno, di phatlhalatsa tsa video le live stream tse di kwa godimo, ditirelo tsa inthanete tse di tlhokang le tekesi e e kwa tlase jaaka ditiriso tsa kgwebo, botshelo jwa botsogo, le go tsamaisa dikoloi tsa motlakase.

Go bula ga mobile data o tlo go tsena mo disettings mo mogaleng a tobetsa fa e kwetseng settings a tobetsa ka ga fa re wa go kry-a lefoko le kwetse cellular a tobetsa fa gare a kry-a fa e kwetse mobile data a tlhopa founu, or data-ra e a batla go e bula, ga bula mobile data, o tlo bula mobile data mme a kgone go dirisa data ya mogala, fa a kenya data, wa go kenya dinomoro di le masome a marataro.

Ke tlo go rulaganya tiriso ya data, ke tlo dirisa di App tse di tlhokang data fela fa go tlhokega, or ke tlo berekisa Wi-Fi ga go kgonega go boloka data ya .

Fa ke ya lebenkeleng ke rata go reka mowa o leng mo nnyane, mme ka nako e e tshwanetseng ke e fetole go nna data ke fa ke e tlhoka, ke boloka data ya me ka go dirisa data fa ke e tlhoka.